E nkile ka e ja tswekere ya mmoba ho ya ka kutlwisiso ya ka. Mmoba ke ona o etsang tswekere ena e tshwanang le ya bo-Huletts. Ha ke e reka, ke be ke e reka mona bo shopong bo Shoprite mona Gauteng.

Ke rata jeme haholo e bobebe ho e tsubulla le ho e etsa. Ke nka diperekisi, ke nke tswekere, ke nke le metsi, ke di bidise ho fihlela di be di ba reberebe, ha di se di le reberebe eba ke tima stofo. Ke be ke di tlohella hore di fole hanyane, ebe ha di se di fodile, ke a di nka di kenya ka hara botlolo ho di tsubella. Ke be ke di siya moo matsatsi a mangatanyana hee hore di tsubelle hantle.

Ha o le sehwai, mme o hloka thuso ka tjhelete kapa ka mmaraka, o ka ikopantsha le Lefapha la Temo kapa Bank-a ya Naha e leng Land Bank. Ke bona ba ka kgonang ho thusa. Tsena tsohle ke ile ka di utlwa ka motswalle wa ka e mong wa sehwai.

Ha o le sehwai mme pula e sa ne. O ka ikopantse le Lefapha la Temo mona Afrika Borwa hore ba o thuse ka di bore holes hobane tsona di kgona ho hula metsi fatshe fatshe haholo. Ntho e nngwe ke hore metsi a se ka, a qalwa fela fela. O a sebedise ho etsa ho hong hape.

Re qhekella haholo dijelo tse fumananwang naheng tse ithlahellang feela ntle le hore di lenngwe jwalo ka , sane se hlahang se o ka se kgang naheng, mme o ye le sona hae o se etse o phehe ka sona, o se kenye ka hara shophe. Bohle ba lelapa ba se je, ba thabe ba kgore.

He motho wa Modimo wa bona, ha o ka qala wa hla wa ja di-cheese tse tsa le mabese. O tsebe hore hona le lefu lena le bitswang lactose intolerant, ho tjhong wena ha wa tlameha hore hobane o je ntho e nngwe le e nngwe e nang le le dairy mo ho yona, e leng lebese ha o ka di ja. Mala a hao a tla sebetsa kapa o be na le mohlomong, o ruruhe ka mo mahlong kapa o tswe ho hong, mohlomong makgopo a maholo fela a nang le metsi ka mo hare. Jwale hee wena Motaung ha wa tlameha hore hobane o je ntho e nngwe le e nngwe e nang le lebese ka hare.

Ha o batla phallo ya tjhelete mo polasing ya hao, qala ka ho sheba hore ke hlabula, mariha, hwetla kapo selemo na. Ha o qala o leme meroho ho ya ka hore ke mariha kapa ke hlabula kapa ke selemo, kapa ke hwetla. Hlabula wa tseba hore ho hlaha eng e leme selemo, o tseba hore ho tlo hlaha eng hape lema yona, hwetla o a tseba hore o tlo lema eng hape hape. Jwale le mariha oa tseba hore le teng o tla lema eng hape hape jwale ka ha o etsa jwalo, o tla tseba hore o ke ke wa hloka tjhelete le kgale e tla dula e ntse kena jwalo ka sehwai. Ntho e nngwe le e nngwe e e lemang, o tla kgona ho e rekisetsa batho. Mme ha o rekisa tjhelete e nngwe o ka e sebedisa mme e nngwe o kgone hore hobane o behele ka thoko hore o kgone ho tlo hodisa polasi ya hao.

Batho ba bo rona ba ile ba lahla ka ho batla, ho tshwana le batho ba sekgoweng. E nngwe ntho ke bona e ka re, re ile ra kenwa ke botswa. Nna ke holetse ha ntate moholo Qwaqwa kwana. Ne re ya thoteng. Re kgwa ditholwana tsa naha re ja tsona, empa hona jwale ha di sa leyo ha ke tsebe na ho etsahetseng ka tsona.

Ntho e ntle mona Afrika Borwa ke hore hona le Bank-a ya Naha, e leng Land Bank, e leng yona e kgonang ho thusa haholo batho ba batlang ho kena kgwebong ena ya temo. Ke yona he e kgonang ho thusa ho rekeng ha polasi hore o qale. Wena o tla ka karolo e itseng, mme bona ba kgona ho thusa ka karolo e kgolo hee.

Dinku le dipudi ke tsona diphoofolo tse nang le boya bo bongata ka ho fetisisa. Boya ba dinku bo sebedisetswa ho etsa dintho tse ka reng dikobo le diphahlo, mme boya ba dipudi bona hothwa bo etsa ntho tse kareng bo ditente le bo di-cashmere.

Ka Mphalane diperekisi di qala ho hlaha. Ha se re fihla mane ka bo Tshitwe be se di hlahile mme ke hona re qalang ho di ja. Nna moo ke tswang teng. Re ne re qala ho ja mangangajane ka bo Hlakubele mona ho fihlela ka bo Phupu hobane ke teng moo diperekisi se di butsitseng teng. Diperekisi di omiswa hore di qhekellwe le hore ha selemo sa tsona se se fedile, e be ntse re kgona ho di ja.

Atjhe, nkeke ka sebedisa dibetsa bakeng sa batho ba bang, ba hlokang ka nnete. Ntho e ke nahanang hore nka etsa ke hore ke kgethe letsatsi, mohlomong Mantaha e mong le o mong ebe nna ke nka karolo e itseng ya dijalo tsa ka. Mme ke bitsa batho ba ba moo plek-eng eo ke leng ho yona, ke bafe karolo eo.

Ke nnete, hao thwe basadi ba tshwara thipa ka bohaleng. Bomme ke bona ba nahanelang hore ka ntlong ho tlamehile ho be na le dijo. Bana ba tlamehile hore ba je. Ha ntate a se teng a iketse moo a iketseng teng, ke mme ya setseng ka ntlong le bana. Jwale rona jwalo ka basadi ne re tlamehile hore, hobane re ikemele ka maoto re tsebe hore re kopanya eng kapa eng. Jwale ntho eo e entse hore re kgone ho nahana ka pele hore ae ere ke yo lema hore ho kgone ho ba na le dijo ka mona ka ntlong.

Dinawa le poone ke tsona tse ke bonang di ne di qhekellwa haholo. Poone e ne silwa mehleng ya kgale, ba etsa bohobe, le hona jwale e ntse e etsuwa. Le dinawa le tsona ne di omiswa di kenywa ka hara mokotla, ho etsetsa hore dijo di se ke tsa hlahella. Poone e na le starch se sengata, dinawa di na le nthwena e bitswang protein, e etsang hore hobane batho ba shahle ba be na le matla he.

Dintho tse etsang hore dijeho tsa dihlahiswa di ye hodimo ke dintho tse kareng boemo ba lehodimo hore bo bile jwang. Mohlala, ke ha pula e sa na hantle mme ebe ho ha ha wa kotulwa hantle. O fumane hore sehwai se kotutse dijalo tse nyane. Seo se ka etsa hore ditjeho tsa dihlahiswa hee di ye hodimo. E nngwe ya dintho tse ka etsang ke ha sehwai se bona hore mohlomong meroho eo ae rekisang e ya hlokahala haholo sena se etsa hore ditjeho di ye hodimo.

Dikotsi tse amang sehwai sa polasi e nyane tseo a tlamehang hore a di hlokomele. Ke tsena na, ya pele kore o boloke a boloke mobu. A reke senontsha mobu hore mobu o kgone ho fepa dijalo tsa hae, ha o nonne. Ya bobedi ke hore ke tshwabiswa ya dikokonyana ha sehwai se sena tjhelete ya ho reka tshwabisa ya dikokonyana e tlaba bothata ka nnete, empa le teng ha reka tshwabiso ebe o sebedisa ho feta ka tekano, dikokonyana tse di tla qetella di sa shwe, e leng bothata bo bong hape hape. Ya boraro boemo ba lehodimo le bona ha o sena pula ho bolela hore sehwai se ke ke sa kgona ho kotula hantle. Ya bone seo se hlaisang hao sena motho ya se batlang kapa a se rekang e tlaba bothata ho tjhong hore le wena o o wa lahlehelwa.

Nna ha ke le sehwai, nka ba jwetsa hore kgweding ba na le matsatsi a mabedi ao phomola. Hona ho etsetsa hore batho ba se ke ba nka matsatsi a mangata ka nako e le nngwe. Ha motho a batla matsatsi a mangata a fetang mashome a mabedi, o tlamehile hore a ba sebeditse dikgwedi tse leshome le teng o tla tlameha hore a ye ofising a etse kopo pele. Ha o sena motho e mong a nkileng matsatsi moo aneng moo a batlang teng, a ka a nka he.